Khale emakaya a ku xaviwa tihomu leti ti nga ta tshama exivaleni to tala ta vavasati loko ti beburile vanhu ti sengiwa masi leswaku va la kaya va ta kota ku dya loko va ri karhi va twa ndlala a ti pfuna ngopfu hi ku a ku nga ta va na ndlala la ekaya.

Hi sungula hi ku tseleka mati lamo hisa hi dlaya huku hi heta hi yi chela mati lamo hisa hi sungula ku hluva masiva ma za ma hela emirini yi basa hi yona ndlela yo .

Masi eka nkarhi wo tala eka vana na vanhu lava nga vakulu emirini ma pfuna hi leswi va ngo hi hi xilungu i calcium ku tiyisa matinyo leswaku mirhi wu va kahle na ti-vitamin.

Vakhale va ri homu a yi khomiwa yi yisiwa ensinyeni la yi nga ta bohiwa kona laha wun'wani wa nkulu la ekaya a nga ta fika a teka a mukwana a yi tlhava hi hi la exikosini loko swi nga ri tano a ku nga ri na swa kahle leswi a swi nga ta endleka loko van'wana va ya exihambukelweni.

Ndzi tiva ku ri malume kumbe ku ri papankulu wa kaya hikuva van'wana loko va ri karhi va dlaya xifuyo xo fana na homu va fanele va phahla ku ntirho wa loyi a nga nkulu la kaya leswaku a tivisa va le hansi ku ku na ntirho wo karhi lowu lavaka ku fambisiwa a va wu rhangeli emahlweni.

Mavoya ma fanele ma susiwa loko ku dlayiwa a homu kumbe i xirho xin'wani xa swifuyiwa hikuva ku laveka nyama leyi nga ta swekeka yi tlhela yi dyiwa hi vanhu nyama yi nge dyeki yi ri karhi yi ri na masiva.

Manyoro ya tikhemikhali ya pfuna kahle eka swibyariwa hikusa manyoro ya tikhemikhali ma endla swibyariwa swi hatla swi kula ngopfungopfu loko ku ri hi ku va le ku byaleni ka tindhawu leti ku lavakaka ku fambiseriwa tindhawu to xavisa leti ti lavaka ku ri swibyariwa swi hatla swi fika vanhu va ta kota ku ya emahlweni va xava.

Manyoro ya tikhemikhali ma fana na ku ku spray-iwa kumbe ku cheletela mati yo mikisiwa na tikhemikhali ehenhla ka misava kumbe ehenhla ka ka swibyaliwa leswaku swi ta hatla swi kula swi dyiwa kumbe swi fambisiwa swi ya xavisiwa.

Ndzi langa manyoro, manyoro lama endliweke ekaya hikuva manyoro lama endliweke ekaya ma kahle ma kulisa kahle swibyaliwa xi nga jahanga swi kota ku huma swi vupfile kahle swi kule kahle kambe manyoro ya tikhemikhali ma endla ku ri xilo kumbe swibyaliwa xi hatla xi kula na nkarhi wa kona wu nga se fika u kuma ku a xi nandziki ku fana na manyoro lama nga la kaya.

Manyoro lama endliwaka ekaya va nga tirhisa mapapa ya homu lawa ma endliwaka ma cheliwaka emisaveni ma tlhela ma cheletiwa mati eka swifuyo kumbe swibyariwa ma ta kota ku hatla ma kurisa kumbe va tirhisa ya tihuku kumbe va nga ku tirhisa swin'wana swo fana na ti-tea bags ku nga swilo leswi hi swi vonaka ka vakokwana va hina va swi tirhisa masiku lawa loko va ri karhi va nga na .

Loko ndzi ri murimi ndzi nga titwa ndzi khomeka kahle naswona manyoro man'wani ma kona lama endliwaka ekaya lawa lulameke ma tlhela ma tlula lama ya tikhemikhali loko munhu alava swibyariwa swa yena swi hatla swi kula swi tlhela swi kula swi kota ku dyiwa kahle hi nkarhi swi ri kahle.

Swi sirhelela kahle hi ku swi sirhelela leswaku van'wamapurasi va nga dyeliwi swifuyiwa swa vona ku nga makhavichi kumbe swipinichi u kuma leswaku a swa ha ri kahle swi dyiwile kambe loko ku ri hi ku va cherile tikhemikhali to dlaya switsotswana swi ta kota ku ri swi kula kahle swi nga dyiwi swi tlhela swi vonaka swi sasekile na loko vanhu va lava ku swi xava.

Tikhemikhali to dlaya switsotswana ti va ti nga ri kahle ka kulu ngopfu hi loko vanhu va xava ngopfu eka ndhawu yeleyo hikuva va fanele va tirhisa mati va swi hlantswa hi ku a swi kahle loko se swi dyiwa swi ri na tikhemikhali letiya swi nga vanga ku vabya ko karhi kumbe ku fambela ngopfu exihambukelweni so vanhu va fanele va swi tiva leswaku loko va ri karhi va xava swibyariwa va fanele va fika le endlwini va swi hlantswa kahle swi suka tikhemikhali swa switsotswana va .

Ndzi nga va khorwisa hileswaku va ti endlela vona ku nga ri tikhemikhali leswaku va nga vi na khombo kambe ni nga tshembisa ngopfu leswaku ku laveka swifuyiwa swo fana na tihomu na tihuku leti ti hi pfunaka leswaku loko ku ri na masalela ya ku fana na mapapa ya kona hi ma tirhisa hi ta kota ku kurisa swifuyo swa hina kahle hi tirhisa tindlela la leti nga organic ta kahle emakaya hi nga tirhisi leswa swipireyi kumbe hi cheletela tikhemikhali leswaku swilo swa hina swi ta ta swi nonile swi kula .

Swi fuyiwa kumbe miroho yo tala na leswi byariweke swi ta dyiwa kambe ku nga va na e ndlela yin'wani leyi nga tirhisiwaka ku fana na ku swi fuyiwa kumbe swibyariwa swi tshama ehansi ka ndzhuti laha swi nga ta ve swi protect-eke kona kumbe swi hlayiseka eka dyambu na switsotswana.

Leswi swi vangiwaka hi tikhemikhali ngopfu i ku leswi byariwaka swi nge noni ku fika ku fana na leswi swi va ka swi endliwe la kaya swi yimeriwe nkarhi wa swona wu fika nakona swi nge nandziki ku fana na loko swi yimeriwe nkarhi wa swona wu fika hi ku tikhemikhali ti endla ngopfu ku swibyaliwa swi hatla swi kula nakona swi tlhela swi tshwa kambe loko hi swi yimela hi tlhela hi kota ku tirhisa leswi swi nga la kaya kutani swi kula swa kota ku ri swi va kahle kambe swi ta hi nyiketa swiphiqo eka varimi loko va tirhisa ngopfu tikhemikhali.

N'wana wa mina tikhemikhali ti onha swifuwo na mati na leswi rimiweke hikuva swi hatlisisa xin'wani na xin'wani swi tlhela swi dlaya ti-vitamin leti humaka ka mati eka misava na ka swifuwo kambe loko u swi kota a ni kombela leswaku u nga tirhisi ngopfu tikhemikhali kambe u nga ti endlela la kaya leswi u nga ta kota swona swi fana na ku cheleta swifuwo swa wena swi kuma dyambu kambe u tlhela u swi endlela ndzhuti u tlhela u tirhisa leswi nga la kaya swa ku swi ta kota ku kula kahle swi huma hi nkarhi swi nga hatliseli ku kula swi tlhela swi nga .

Loko ku ta ve ku tirhisiwa a vurimi lebyi nga onhiki ntumbuluko ta ve swi ri kahle kambe swi ta khumba ngopfu business ku fana ni loko van'wamapurasi va tirhela ku va xavisela a tikhampani letikulu to fana na vo Spar Shoprite hikuva valava a vurimi byi ya emahlweni hi ku hatlisa va ta kota ku kuma xitoko kambe naswona swi ta ve swi ri hi ndlela yin'wani ku kurisa swilo swi tlhela swi fika le etixopeni swi nga nandziki kambe swi vula swa ku nxavo wu ta va wu ri le hansi ngopfu ku tlula loko va tirhisa .

Vamapurasi va titshega eka tikhemikhali va ta kota ku ri va yisa bindzu ra vona hi ku hatlisa emahlweni na vona va kota ku kuma mali yo xava xinkwa nkarhi na nkarhi hikuva loko vo tirhisa ntsena leswi nga la ekaya a business ri ta famba hi ku nonoha ku fana na ku va xava va tlhela va yimela swin'wani swi kula kambe loko va tirhisa tikhemikhali ta swa swi kota ku hatla swi kula swi fambisiwa ku byariwa swin'wani swi kula swi fambisiwa hi ndlela swi vitiwa hi ku hi xilungu swa ku i high .

Ku kota ku kurisa tihomu ta mina leswaku ti kuma mati ti ta kula kahle. Ndzi fanele ndzi endla mano yo ndzi borha a thangi laha kaya kumbe ndzi borha chela jojo, ndzi chela mati lama nga ta va ma suka ehansi. Leswaku hambi mati ma nga humi etiphayiphini kambe ndzi na wona mati yo ndzi ta hlayisa tihomu ta mina, ti kota ku kula ti ya emahlweni.

Malume u fanele ku tlhavela swifuwo swa yena, a swi tlhavela eka mavabyi lama humaka ma endlaka leswaku swifuwo swi fa kumbe swi vabya, swi nga noni kumbe swi nga kuli hi vuenti swi saseka. Leswaku na loko vanhu va swi vona va tsakela ku swi xava, va swi xava.

Loko ndzi ri na vuvabyi lebyi tlulelaka epurasini ra mina, ndzi nga kota ku ri ndzi kota ku ri ndzi kombela vanhu lava nga ta tlhavela swifuwo swa mina. Ndzi tlhela ndzi kombela lava va tirhisaka tikhemikhali ku va ta ndzi spray-eka, va ndzi chelela tikhemikhali leswaku vuvabyi lebyi byi nga ha vuyi epurasini ra mina.

Avuxeni vatirhi. A ndzi kombela leswaku hi vulavurisana kumbe hi burisana hi ku va masi lamanene hi ta ma senga njhani. Loko u lava ku senga masi lamanene mi fanele mi ma senga ma karhi mavoko ya n'wina ma basile, mi ri na xibavhana kumbe container leyi mi nga ta va mi sengela ka yona, na yona yi va yi ri karhi yi basile. Na munhu loyi a va ka a ri ku tirheni a va a basile, na ndhawu leyi mi va ka mitirhela eka yona yi va yi basile. Leswaku vanhu va nga ngheneriwi hi switsongwatsongwana.

Ndzi tshama ndzi vona homu yi sengiwa masi. Loko yi sengiwa, u senga kambirhi kumbe kanharhu. U humula timinetenyana, u tlhela u vuya u sengiwa, kambe u senga u ri karhi u ambale ti-glove kumbe mavoko ya wena ma basile. U sengela eka xibavhana kumbe bakiti leri va ka ri basile.

Ntsengo wa mali ya tihuku leti hluviweke wu ta tlakuka hikuva ndzi fanele ndzi tlhela ndzi hluva hi muchini wa mina, ni nga ti hluveli tona le endlwini. Se ntsengo wa huku, mi ta hakela ntsengo wa huku na ntsengo wo hluva tihuku le henhla.

Leswi ndzi swi langutelaka eka mbewu loko ndzi karhi ndzi byarile i ku mbewu ya mina yi fanele yi kula yi nga tshwi, yi kula hi ku nona hi ndlela ya kahle. Kambe leswi swi onhaka mbewu ya mina i ku tshwa hi dyambu, swi fa, swi tlhela swi nga koti swi dyiwa hi swilo. Swi nga koti na ku kula kahle, swi nga cheletiwanga .

Crop rotation yi kahle loko swi ta ka ku landzela maendlelo ya agriculture hikuva swi landzelerisa hinkwaswo leswi lavekaka loko mubyari a va a byarile. Ku fana ni ku cheleta mati, ni ku swifuwo swi kuma a dyambu lerinene, swi tlhela swi nga dyiwi hi swilo. Swi tlhela swi nga ngheneleriwe hi mavabyi, swi tshama swi nonile, swi kula hi ndlela ya kahle.

Ku cinca ka maxelo swi nga onha ngopfu kumbe ku cinca nsirhelelo wa swakudya hikuva swakudya swin'wana loko swi byariwile, a swi lavi dyambu ngopfu. Swin'wana swakudya loko swi byariwile a swi lavi mati ngopfu, ku nga mpfula leyi nga ta va yi na ngopfu. Se maxelo ma vava ngopfu hikuva ni ma khumba nsirhelelo wa swakudya hikuva maxelo ma fanele ma tshama ya ri kahle. Ma nga endli ngopfu, ku nga hisi ngopfu, ku nga ni mpfula ngopfu. Kambe swilo swi famba hi ndlela ya kahle.

Vatirhi emapurasini va tirha ehansi ka swipimelo swa kahle, kambe ehenhla ni ka swipimelo leswi va va ka va nyikiwe swona va fanele va tirha ra kahle. Va ya enkarhini wo dya hi nkarhi wa kahle, va nga ti tikiseli, va tirha ehenhla ni ka nawu wa mupurasi loyi va va ka va tirha eka yena.

Vatirhi va le mapurasini a swi lulamanga leswaku va tirha navusiku, va fanele va tirha nampundzu ku ya fika hi nkarhi wo karhi wo chayisa va muka va ya emakaya. Hikuva hi laha va kotaka ku vona xin'wana na xin'wana lexi endlekaka na nhlikani. Kambe ku tirha navusiku swi nge olovi, ngopfungopfu emapurasini ku va ku ri ka ntima.

Masiku lawa vanhu va tirhaka emapurasini a va ha koti ku fikelela eka swilaveko swa vona hikuva va hola mali ya le hansi, ku tlula lava va xavisaka swilo swa vona loko va va se va swi tekile va chele emavhengeleni.

Avuxeni vatirhi va purasi. Purasi ra hina ri fuwa makhavichi, xipinichi, matamatisi, masaladi, swilo leswi swi va ka swi dyiwaka. Kambe ndza tshembisa ni tlhela ni tiyisisa leswaku mi ta tirha kahle mi tlhela mi va mi hlayisekile. Ntsena mi tirha hi ku tikhandla hikuva hina hi tirhela ku ri hi ta kota ku xavisela a mavhengele lamakulu yo fana na vo Spar, Shoprite-i Farmers Market, laha ndzi nga ta kota ku ri ndzi mi holela hi ndlela ya kahle. A ndzi kombela hi va na ntirhisano mi tiva leswaku mi hlayisekile. Loko ko humelela xo karhi eka un'wana loyi a nga la epurasini kumbe a vaviseka, hi ta swi kota ku ri hi n'wi khavhara hi n'wi yisa eswibedhlele. Hi tlhela hi hakela xin'wana na xin'wana. Kambe loko munhu a vavisekele laha epurasini leri.

Hi mavonelo ya mina vanhu va ku tirha emapurasini a va holi mali leyi ringaneke ntirho lowu va wu endlaka, hikuva vatirha a hard labour kambe va kuma ntsengo lowutsongo wa muholo. Lowu nga koteki na ku khavhara hinkwaswo leswi va va ka va swi lava vona. Va tirha ntirho lowukulu ku tlula muholo wa vona.

A ndzi ta kombela ku tshama ndzi ri na mati, ndzi ri na gezi, ndzi ri na ndhawu leyi na ndhawu leyi hlayisekeke leswaku ndzi ta kota ku tshama. Ndzi kota ku ri na mina ndzi yi dya, ndzi etlela ndzi dyile, ndzi tshama kahle.

E-e, a ndzi voni ku ri mhaka ya kahle hikuva mpfula ku na ku mpfula yi na ngopfu vanhu va ha ri purasini, va fika le va vaviseka. Se loko ku na mpfula vatirhi va le mapurasini va fanele va tshama ekaya, va humula loko se mpfula yi yimile. Va ta kota ku nghena epurasini va lunghisa leswi lunghisiwaka, va ya mahlweni hi ntirho wa vona.

A ndzi swi voni swi ri kahle van'wamapurasi va fanele va thola vanhu lava va tshamaka etikweni ra vona, na vona va kota ku ri va humesa ti-job opportunities ka vanhu lava nga tirheki eka matiko ya vona. Hikuva ku thola vanhu va ku huma eka matikweni man'wani, vanhu va ri karhi va ri kona ematikweni ya vona, swa ti komba leswaku munhu a nga na rirhandzu na ku rhandza vanhu va le tikweni ra yena. Na vona vanhu va le tikweni ra yena va nga tlhela va n'wi jikela n'wanamapurasi loyi, va nga n'wi tshegi helo eka business ra yena. Va nga n'wi tshegi va tlhela va n'wi xavela.

Avuxeni vatirhi mapurasi. Laha purasini hi ta byala tidiriva eka purasini ra hina. Tidiriva leti ti lava ku tirhisiwa i ku endla vhinyo leyi nga ta xavisiwa laha tikweni ra hina, na le matikweni ya le handle. A hi endleni vutiyisisi leswaku tidiriva leti ti byariwa kahle, ti tlhela ti khomiwa kahle ti ta kota ku fambisiwa ti ya endla vhinyo.

Leswi ndzi nga swi byalaka ensin'wini ya mina, ndzi nga byala makhavichi, xipinichi, matamatisi, na tinyala. Hi swona leswi vanhu va ndhawu na vanhu va le tixopo letikulu to fana na vo Spar, Pick n Pay, Shoprite, laha swilo swi xavisiwaka ngopfu swi fambaka ngopfu ku endla xixevo. I mihandzu ya kahle leyi tirhisiwaka ngopfu emigangeni.

Ndzi nga byala xipinachi leti vitiwaka leswaku i ti-Virginia peanuts. Leti ti dyiwaka ku swi vitiwaka ku snack-a, na ku tlhela ti endla xilo lexi vitiwaka e peanut butter, xi tirhisiwaka ku totela xinkwa loko vanhu va ri karhi va dya xinkwa.

Ina a ntsengo lowu ringanile ku ya hi contract-i leyi nga ta va yi nyikiwe mutirhi, leyi a nga kota ku yi amukela a tlhela a yi sayina. Nakona mutirhi un'wana na un'wana u fanele a rate-a mali hi awara, leyi nga ta n'wi endlela mali ya yena ya siku ku ya hi tiawara leti a nga ta ti tirha siku relero.